Loko u fane u kuma mali ya wena ya ndzindzakhombo wa vutomi, u fane u endla kumbe u tiyisisa leswaku a wu hembi u vula timhaka leti nga ta ntiyiso hikuva hi minkarhi yo tala vanhu va hemba va endla vukungundzwani leswaku va ta kota ku kuma timali leti. U fane u u tiyisisa leswaku a wu vulavuli mavun'wa, vulavula timhaka leti nga ta ntiyiso. Loko u ri na vuvabyi u fanele u vula leswaku u na vuvabyi byo karhi ene vuvabyi lebyi byi ku khome a ndzhaku ka byi na malembe mangani byi ku khomini naswona u landzelerisa vutshunguri na swin'wana na swin'wana. Leswi endla leswaku mali ya wena ya ndzindzakhombo yi huma hikuva u kote ku vulavula ntiyiso.

Xo sungula lexi ni talaka ku vutisa xona i ku lava ku tiva leswaku xana bangi leyi yi tsarisiwile ke? Cause masiku lama ku na tibangi to tala le ti ngo ti tsarisiwile kasi hi ntiyiso ti va ti nga tsarisiwangi. Xa vumbirhi, ndzi ta lava ku tiva leswaku loko n'hweti yi hela, va ta lava mali muni ku va va ni khomela timali ta mina naswona xana mali ya mina yi ta va yi hlayisekile ke naswona hi swihi swipimanyeto kumbe swilandzelerisi leswi va swi landzelerisaka ku endlela leswaku mali ya mina yi va yi hlayisekile na mina tanihi munhu ndzi va ndzi hlayisekile.

Mina, munghana wa mina ndzi nga n'wi nyika kambe leswi ni nga ta sungula ndzi n'wi vutisa swona, i ku lava ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini a nga tirhisi adirese kumbe vumbhoni bya laha yena a tshamaku kona, ivi loko a ndzi hlamurile ndzi nga kota ku n'wi nyika adirese ya mina. Kambe hikuva laha mina ndzi tshamaku kona, hi le matikoxikaya ndzi nga ka ndzi nga vi ni xiphiqo ku n'wi nyika papila leri va ku ri kha ri suka eka ndhuna kumbe eka mukhanselara wa hina. Hikuva adirese ya mina a nga ka a nga koti ku yi tirhisa hi ndlela yo homboloka kumbe hi ndlela leyi nga ta endla leswaku mina ndzi va na milandzu.

Leswi mina swi ka nga swi nga ndzi khomi kahle, hikuva hi nkarhi wolowo ndzi ta va ndzi kha ndzi lava ku pfuniwa ende ni ehleketa leswaku munhu loyi u ta kota ku ndzi pfuna eka leswi ndzi lavaka swona. Se leswi mina ndzi nga ta n'wi byela swona, i timhaka ta leswaku ndzi ta ya ndzi ya ringeta eka yin'wani bangi tanihileswi bangi ya vona yi nga koteki ku ndzi pfuna. Hi ku twisisa ka mina, va nga ka va nga tsakeli ku kuma mutirhisiwa kumbe customer kumbe muxavi hi ku va munhu wa kona a kha a pfumala adirese. Se loko ndzi ta va ndzi n'wi byerile leswaku ndzi ta ya ndzi ya ringeta eka bangi yin'wani, kumbe a nga cinca miehleketo ya yena hi mhaka leyi.

Tindlela to hakela i ku va minkarhi yin'wana machudeni ya teka swikweleti hi mavito ya vatswari va vona, ivi hi nkarhi wolowo va va va vatswari va kha va hakela ntswalo n'hweti na n'hweti. Kasi eka mali leyi va nga va ku va yi va yi kumile yi va yi hakeriwini eka yunivhesiti leyi va va ku va kha va nghena eka yona ivi vatswari va hakela ntswalo. Ivi loko se va ta va hetile machudeni, ku va vona va tekaka xikweleti leswi va swi yisa emahlweni va hakela mali leyi va va ku va yi lombile hi nkarhi wolowo.

UIF i pfhumba ra kahle leri pfunaka vanhu lava heleleke hi mintirho. Ku loko ntirho wu hela, va va va kha va kuma nyana mali yo karhi leyi va ka yi kha yi va pfuna eka switirhisiwa swa siku na siku swo fana na swakudya, swo famba hi swona, na ku va va kha va kota ku va va yisa vana exikolweni, ku kondza va ya kuma ntirho wun'wani hikuva ntirho wa vona wu va wu herile. So i pfhumba ra kahle naswona ra pfuna swinene loko munhu a va a helele hi ntirho.

Yona i mhaka yo olova swinene hikuva vanhu va kota ku endla tihakelo ta vona ta ta vukorhokeri byo hambanahambana va ri emakaya naswona a va ha boheki ku famba va ya emadorobeni laha hi minkarhi yo tala ku va ku ku ri ni vanhu vo tala, leswi nga ta endla leswaku va fola tilayeni leti ti nga ta endla leswaku va tshama nkarhi wo leha edorobeni va nga koti ku ya endla mintirho ya le kaya. Kasi loko hi hakela hi xidijitali, ni va ni kota ku endla tihakelo ta mina ta swilo swo hambanahambana ni nga humangi na le kaya naswona ni va ni ri na vuhlayiseki lebyi nga kahle bya mali ya mina hikuva emadorobeni masiku lama, vanhu va landzeleriwa hi swigevenga hikuva swigevenga swi tiva leswaku va va va khome mali yo karhi leyi va ya ku va ya hakela hi yona eka tindhawu to hambanahambana laha va kumaka kona vukorhokeri.

Munhu un'wani na un'wani loyi a nga kumaka muholo wo karhi i fanele a hlayisa mali ya yena, hikuva minkarhi yin'wani kumbe ntirho wu nga hela eka nkarhi wun'wani na wun'wani ende hinkarhi wolowo u na vutomi lebyi u va ku u byi toloverile wa swi tiva ku u fanele u xava swakudya, wa swi tiva ku u fanele u hakela ndhawu yo tshama eka yona, wa swi tiva ku vana va fanele va ya eswikolweni, vana van'wani va famba hi swo famba swi fanele swi hakeriwa. Se loko u ti hlayisela mali, u endlela leswaku loko se ntirho wu hela u kota ku va u kha u ya emahlweni u hakela swilo leswi hinkwaswo kumbe vukorhokeri lebyo hambanahambana ku katsa na swakudya, ku kondza ku fika nkarhi laha u kotaku ku kuma ntirho wun'wani vutomi byi ya emahlweni. Kasi loko u nga ti hlayiseli mali, eka swiyimo swo tika swi tlhela swi nyanya ku ku tikisela vutomi bya wena hikuva a wu swi tivi na swaku u ya sungula u khoma kwini u tshika kwini.

Tibangi to hambanahambana ti endla leswaku loko munhu a rhumela mali hi xihatla yi kota ku hatla yi fika laha yi yaka kona, va engetela xibalo. Leswi swi endla leswaku mali ya wena yi fika laha yi yaka kona hi xihatla. Kasi loko u nga lavi mali ya wena yi hatlisa, xibalo xa kona xi va xi ri ehansi hikuva mali ya wena swa endleka yi teka kwalomu ka khume khumembirhi mune wa tiawara ku fika laha yi yaka kona.

Ku va u nga hakeli swikweleti swa wena kumbe xikweleti xa wena lexi humaka ebangi, swi endla leswaku vito ra wena ri thyaka, naswona a wu nge he koti ku endla swin'wana swikweleti eka tibangi tin'wani kumbe eka vukorhokeri byin'wani byo fana no xava fenichara ya le ndlwini kumbe eka swo fana na loko u xava tiyindlu kumbe u xava timovha. Va nge he ku pfumeleli leswaku u teka swikweleti hikuva vito ra wena ri va ri thyakini.